Nkoka wa swiambalo swa ndhavuko wu kota ku komba leswaku wena u muhlovo mani, na ku ri u suka a ka ndhawu yihi, na ku u wela eka ndhavuko wihi.

Ndzi tsakela ndlela ya masiku lawa yo ambala. Loko mo swi languta eku sunguleni laha hi humaka kona, vatswari va hina vo vo manana hi ku angarhela, a va ambala ntsena swibelani va nga mbali nchumu wa ehenhla va sala hi mavele. So sweswi ndzi vona onge swa antswa hikuva hi kota ku pfala emimirini ya hina.

Eka mucato wa ndhavuko mucati wa xisati u ambala xibelani, a ambala minceka ya xintu, a ambala na duku enhlokweni. Kasi mucati wa xinuna yena u ambala tinjhovo ta yena, a ambala na timphaxani emilengeni.

Xiambalo lexi a ndzi ta xi endla xa ku hlohlotela hi ndhavuko, a ndzi ta endla xiketi lexi xi nga xa xibelana. Lexi vonisaka ndhavuko wa mina, lexi vonisaka leswaku ndzi muTsonga wa xiviri.

Ina swa ha ri swa nkoka swinene. Loko mo swi languta hi mina a ka ndhavuko wa mina wa Xitsonga maTsonga magaza ma ka hina ha tinyungubyisa hi hi mambalelo ya hina ya ndhavuko. So yes ya ya ha ri na nkoka swinene mambalelo ya hina ya ndhavuko.

Switayele swin'wana leswi tolovelekeke swa swiambalo swa ndhavuko eka vavasati va Xitsonga i swibelana. Masiku lama hi mbala na swikiripoto emilengeni, na masandhazi, na tiyele, xikan'we na tikhwini leti hi ti mbalaka exisutini.

Vuyelo ra swimbalo swa ndhavuko swa vaxisati a swi cincanga ku fika kwalaho ku cinca ka kona makhaviselo ya swona ntsena hikuva loko mo langutisa ka nkarhi wa sweswi ka ha ri wa khale a ku mbariwa maduku lama ma bohiwa ntsena na swi chali duku kasi ka nkarhi wa sweswi hi mbala maduku lama nga hlovisiwa swinene hi mabulomu lama endlaka ku ri ndhavuko wa hina wu languteka wu ri wa kahle swinene na tinxaka timbirhi ti kota ku hi navela

Swilo leswi a ni nga ta a ni nga ta swi katsa eka eka designer ya mina ya ximanguva lawa yo hlangana na ndhavuko, a ndzi ta katsa swilo swo fana na vuhlalu, ni katsa swilo swo fana na lapi leri hi ri tirhisaka ku fana na xibelani, hi ri tirhisaka ku endla hi rona xibelana. Leswaku ku va na ku ku va na nhlohlotelo wo huma eka ndhavuko wa hina.

Ndzi nga vula leswaku eka ka hina maTsonga, vanhu va xisati hi vona lava va ha landzelerisaka ndhavuko swinene. Mara eka vaxinuna a swi talanga leswaku u va kuma va karhi va mbale tinjhovo, ku ya hi leswi a va mbarisa swona khale.

N'wananga, mina ndzi vona swi fanerile leswaku hi ya mahlweni hi hluvukisa ndhavuko wa hina. Ku mbala swimbalo swa hina swa ndhavuko swi hi komba lomu hi humaka kona, swi fanele swi hi komba leswaku hi va ri hlovo rihi, na ku ri ha tinyungubyisa hi ndhavuko wa hina. So hikokwalaho ndzi ku hlohlotelo leswaku yana mahlweni no mbala ndhavuko wa hina, u tinyungubyisa hi wona.

Ndzi nga vula leswaku vavasati vo tala ha tshikeleriwa emindyangwini ya hina, ku tlula vavanuna. Hikuva mintirho ya hina vaxisati yi tele, laha u kumaka munhu wa xisati a pfuka nampundzu a lulamisela vana, a lulamisela nuna wa yena, ku ri va kota ku ya exikolweni xikan'we na le ntirhweni. Na yena a ti lulamisela a ya entirhweni. Loko u vuya u fanekele u tlhela u nghena mabodweni u sungula u lava ku sweka, hi endlisa vana mintirho ya xikolo, u tlhela u lulamisela ka siku ra mundzuku ri va ri olova. So ina hina vavasati ha tikiseriwa.

Mina ndzi vona onge vutivi bya Xitsonga byi nga hundziseriwa emahlweni ka ka rixaka leritaka hi tithelevhixini kumbe hi twa na tiselulafoni. Hikuva e swilo swo tala vana va swi languta ka tiselulafoni, xikan'we na le ka tithelevhixini. Hambi ku ri tibuku, tibuku hi nga kuma tibuku leti nga ti nga ti nga kona ka tiselulafoni and then va kota ku tsundzuxiwa hi ndhavuko wa hina lomu hi humaka kona hi tona.

Ku ya hi vonelo ra mina ndzi vona onge vukreste byi khumba ngopfu ndlela ya hina ya ndhavuko, laha ku nga na vakreste lava va va vulaka leswaku ku endla swilo hi ndlela ya ndhavuko a swi na vukreste endzeni. So ndzi vona swi khumbeka swi khumba ngopfu mhaka ya vukreste yi khumba ndhavuko swinene. Kambe ndza vona eka masikunyana lawa ingaku ku va kona ku cinca hikuva, loko ku ri n'hweti ya september leyi ya Heritage ya ya ndhavuko, vanhu va kota ku mbala swibelana swa vona va mbala tinjhovo ta vona va ya hi tona etikerekeni ta vona. Leswi kombaka onge ku na ku cinca na vona va amukela ndhavuko wa vona.

Ndzi nga vula leswaku e mintirho ya ndhavuko yi tele swinene. Xo sungula i ku swekela va ndyangu wa wena, xa vumbirhi i ku va hlantswela swiambalo swa vona, xa vunharhu ku va ku basisa rivala ku kumeka rivala ra hina ri basisiwile, ri ri kahle, and then xa vumune i ku endla leswaku vana va vona vana va tidyondzo ta vona ta laha mutini. So ndzi nga vula leswaku ina ni le ka lowu nkarhi wa ha landzeleriwa ndhavuko, ha ha hanya ka wona nkarhi wo fana na wa khale. Hambileswi masiku lama swi antswaka hikuva va va va va ka bava va kota ku hi lomu va kotaka kona.

Vakokwani va masiku lama a va ha endli swilo swa mintsheketo. A ndzi va soli hikuva vana va hina ka minkarhi ya sweswi, va tshama va ri ka tiselulafoni. Leswi endlaka leswaku na vakokwana va nga ha koti ku va byela mintsheketo. Kambe a hi ku va vakokwani va cince mahanyelo ya ya xikhale, kambe i vatukulu lava va nga ha tirhiseki xikhale kambe va nga busy hi thekinoloji leyintshwa ya tiselulafoni.

Ina a ndzi ta va lava ku ri dyondza ririmi ra Xitsonga hambi a ku nga ri ririmi ra ka hina. Lexi xi endlaka ku ri ni lava ku ri dyondza i ku va ndzi rhandza ku dyondza tindzimi ta tinxaka timbe. Leswaku na mina ni tikuma ni ri muaaki wa Afrika-Dzonga, loyi a kotaka ku vulavula tindzimi timbe.

Munghana tanihileswi u swi tivaka leswaku ndzi muTsonga, ene ni loko ku fika nkarhi wun'wani na wun'wani hi siku ra ndhavuko ndzi kumeka ndzi ambale xibelani. A ndzi ehleketa ku ri ka lembe leri ingaku ndzi nga cinca ndzi ambala ndhavuko wun'wana. Ndzi kombela u ndzi lomba e mpahla ya wena ya ndhavuko wa ka n'wina wa xiSotho leswaku ka lembe leri ndzi ta mbala rona, ndzi ta vonakala ndzi ndzi ndzi cincile.

Munghana wa tiva ndzi ta fika ndzi yi sasekile eka nkhuvo lowu hi yaka eka wona. Phela mpahla ya hina ya Xitsonga yi sasekile swinene. Wa tiva ndzi ta va ni mbale yale ya mina ya mbala wo basa na ntima, ndzi mbala xibelana xa mina xa ku va na vuhlalu xa xa ku basa na ntima. Ndzi ta va ni mbale e duku ra mina ra nhloko ra ku basa na ka ntima, ni ni hetelela hi ku mbala mateki ya mina yo basa, ndzi mbala tikhwini ta mina ta muhlovo wo basa na ntima. Ndzi ta va ndzi sasekile swinene munghana.

Hi ku vona hi ndlela leyi vantshwa va ambalaka hi yona masiku lama ndzi vona onge a va ha tekeli enhlokweni maambalelo ya hina ya ndhavuko wa xikhale. Na mintirho ya ya vona a yi kombi leswaku va ha landzelela ku hanya xikhale. Hikuva lexi ndzi nga xi lemuka hileswaku loko va ambala swiambalo swa ndhavuko hi loko ku ri siku ra ndhavuko ku nga heritage day, hi ti twenty-four ta september ntsena. Kumbe hi siku before rona or siku leri landzelaka before rona. And then a handle ka sweswo a va ha tekeli mindhavuko ya hina enhlokweni ku fana ni khale.

Ina ndzi vona swi fanerile leswaku hi nga mbala mpahla ya mindhavuko yin'wani na ku dyondza hi yona. Ntsena ku ri hi va hi tiva ku ri ya vona mindhavuko yi tirha hi ndlela ya njhani, na ku va endla swilo ku hambana fana na hina xana.

Ku ya hi vonelo ra mina vana a va rhandzi ku ambala mpahla ya ndhavuko. Hikuva ka minkarhi ya sweswi va tshama va mbarile mambalelo ya ximanguva lawa. Ene nkarhi lowu va va ka va va va mbale mpahla ya ndhavuko hi loko ku ri siku ra ndhavuko ntsena.

Ina loko ndzi vona swi fanerile loko ku hi ri ku feriwe hi nuna a ha ri ntsongo. A ndzi voni ku ri na xihoxo, hikuva wa ha ri ntsongo na yena, wa ha lava ku rhandziwa ku fana na van'wana vanhu. maybe swi nga va swi nga ri kahle loko u kuma ku ri munhu wa kona n'wansati wa kona u kurile, a ka ha ri n'wansati wo ringanela timhaka ta marhandzu. Mara loko a ha ri ntsongo a ndzi voni lexi nga sivelaka leswaku a tlhela a rhandzana.

Xitsundzuxo lexi ndzi nga va nyikaka xona i ku va ku va a a famberiwile hi nuna wa yena, a swi vuli leswaku ka ha ri hava munhu loyi a nga tlhelaka a n'wi rhandza a tlhela a kota ku n'wi teka a n'wi endla wansati wansati futhi. Ndzi nga ndzi nga vula leswaku ku va a famberile hi nuna wa yena loyi a n'wi rhandza swinene, swi nga tlhela swi n'wi pfuna leswaku a nga ha hleketi ngopfu hi swona loko a ta va a kume murhandziwa lowuntshwa. Leswi a swi vuli leswi leswaku u fanele a rivala hi luya a nga famba emisaveni, kambe ku va a kuma wun'wanyana a ndzhaku ka va loko a ta va horile nakona a zirile a a hetile. Swi nga n'wi pfuna swinene na ku hleketa ngopfu.

Ina a ndzi ta pfumela ku pfuna munghana wa mina hikuva ku kala mutswari swa vava. So a ndzi nga ta va ni ri na xihoxo xa leswaku mana wa mina va famba na yena eka nkhuvo lowu, leswaku na yena a ta a ta feel-a rirhandzu ra mutswari.

Mavito ya swivongo eka ndhavuko wa mina ndzi vona onge swi ni nkoka hikuva swi kota ku hambanisa, ku ya hi mihlovo. Naswona leswi swi sivela leswaku hi nga tekani hi ri vamakwavo.

Nakambe ndzi vona leswaku swi na nkoka ku va na mavito ya xivongo. Mavito ya swivongo i mavito lawa hi ma tirhisaka ku fana na vo Nkhwashu vo Nkuna hinkwaxo vo nkuna va Ngoveni. Swi na nkoka swinene leswi hikuva swi kota ku hi hambanisa ku ri hina hi va rihlovo rini, na ku ri na loko hi lava ku tekana hi nga tekani hi ri maxaka.

Ku tiva mavito ya swivongo swi na nkoka swinene hikuva leswi, swi ta sivela ku tekana miri vamakwenu kumbe ku tekana mirhi va ri hlovo rin'we.

Ndzi nga n'wi hlamusela leswaku mavito ya ya swivongo swa hina ya hambanile, mara loko ya fana ku va ku vula leswaku i ndyangu wun'we. Swi nga khathaleki ku ri munhu u huma emugangeni wihi kumbe a tikweni rihi. Loko ya ze ya fana na mavito ya swivongo swa hina hi ri hlovo rin'we, hi va mbewu yin'we, hi va ngati yin'we.

Xo sungula hi ndlela leyi ndzi nga hlamuselaka hi yona ndzi nga ndzi nga hlamusela hi ntumbuluko wa hina laha emisaveni. Ndzi nga n'wi kombisa leswaku ku va hi ri kona hikokwalaho ka Xikwembu. Xikwembu xi hi vumbile hinkwerhu ka hina, xi hi vumba hi xithombe xa swona leswaku hi huma hi karhi hi fana na xona. Ku hefemula loku hi nga na kona, hi hefemula hikuva xikwembu xi hi hefemulela moya wa xona eka eka hina leswaku hi ti kuma hi karhi hi hanya swinene. Hikokwalaho swa fanela leswaku hi va vakreste, leswaku hi kota ku hanya, hi kota ku khongela, hi kota ku khensa xikwembu xa hina hi minkarhi hinkwayo for vutomi lebyi xi hi nyikeke byona.

Ni na vana vambirhi va vanhwana so vana va mina swiambalo leswi ni nga va xavelaka swona ndzi ta va xavela tikhwini ta le xisutini leti va nga ta xi va nga ta ti veka ehenhla ka swibelana swa vona ndzi va xavela swibelana swa vona swo saseka swinene swa muhlovo wo basa na ntima ndzi va hlavelela na yele yele i top up ya le henhla leyi va nga ta yi ambala ndzi va xavela na maduku ya kona lama nga ta mecha na xibelana xikan'we na yele na tikhwini ta vona ni va xavela na masandhazi ya vona laha va nga ta va mbala ndzi va xavela na vusenga bya vona lebyi va nga ta byi mbala emilengeni.

Ku ya hi mina vuhlalu lebyi mbariwaka hi vacati kumbe bya mitlangu i vuhlalu byo hi endla ntsena leswaku hi languteka hi ri kahle hi ri kahle na ku hi kota ku ri hi hi yimela mindhavuko ya hina ku ya hi ku hambanahambana ka yona kasi loko ku ri vuhlalu ya bya bya tin'anga va tin'anga vona va mbala vuhlalu bya vona ku ya hi tinhlamuselo leti vona va twisisaka leswaku bya swa vatirhela leswi hina hi nga swi tiviku. Ndza swi tiva leswaku vuhlalu bya vona byi va byi byi byi kombisa leswaku va hlangana va tihlanganisa na vanhu va le hansi lava etleleke kumbe lava hi siyeke.

Munghana vuhlalu lebyi wa tiva ndzi tirhungele byona mina hi mina nexe lexi ndzi swi endlaka ndzi tihulelela njara ya mina eka nayiti and then ndzi teka vuhlalu bya mina hi ku ya hi leswi u byi vonisaka swona ku ya hi order and then ni byi teka hi nayiti ni byi hulela eka njara ya mina leyi ndzi rhungaka hi yona ku va byi hlangane hi ndlela leyi ndzi karhi ndzi hlovukisa hi ndlela yaleyo ku kondza ni heta. Loko ni heta ni hlanganisa vuhlalu bya mina ni faka ni ni ni nghenisa ndhawu laha ni nga ta huka kona kunupu ni kota ku ri ni byi kunupeta na ku byi kunupfula loko ni bya hambana.

Makoti hina hi cina xibelana la kaya so ku cina hi xona u xi boha la xisutini ku xihlahla kumbe ku xi tlhekuta hi ndlela yaleyo u wona macinelo ya hina ya ku cina hi xibelana xa hina.

Vavanuna eka ndhavuko wa matsonga leswi va swi mbalaka va mbala leswi hi swi vula vitanaka leswaku i tinjhovo va mbala tinjhovo and then va mbala na emilengeni va mbala timphaxani.

Swimbalo leswi mbaliwaka hi vavasati hi ku ya hi ndhavuko wa Xitsonga i xibelana na yele xikan'we na xichaliduku enhlokweni na vusenga emilengeni.

Mina nqambi leyi ndzi yi rhandzaka i tatana Joe Shirimani ndzi rhandza papa lava hikuva music wa vona wa dyondzisa swinene, music wa vona wu na ku tokota exikarhi, music wa vona i music lowu dyondzisaka vanhu hi ndhavuko wa hina.

Mina ndzi rhandza vuyimbeleri bya muxaka wa ka hina wa Xitsonga lexi endlaka leswaku ndzi wu rhandza hikuva ndzi kota ku twisisa leswaku wu vulavula hi yini. Ndzi kota ku ku tekana swin'wana swa vutlhari lebyi va yi dyondzisaka swona byona eka tinsimu ta vona so hikokwalaho ndzi rhandza music wa vuyimbeleri bya hina bya Xitsonga.

Nkoka wa vuyimbeleri bya ndhavuko eka eka ndhavuko wa Xitsonga ndzi vona onge i ku dyondzisa rixaka ra hina hi mahanyelo ya hina ku dyondzisa rixaka ra hina hi makulelo ya vakokwani na vakokwana xinguwe va hina.

Mina ncino wa ndhavuko wa Xitsonga lowu ndzi wu rhandzaka i xighubu ndzi rhandza xigubu hikuva na makhwaya ndzi rhandza hi ndlela leyi va cinaka hi yona hi ndlela leyi va mbalaka hi yona na hi ndlela leyi va kotaka ku dyondzisa rixaka ku landzelela ndhavuko hi wona.

Dyondzo leyi kumaka eka tinsimu ta ndhavuko wa Vatsonga i ku va ti hlamusela hi ndlela leyi a ku hanyiwa hi kona ka nkarhi wa khale hi ndlela leyi vakokwana na vatswari va hina a va hanya hi kona.

Xiyimbeleri lexi ndzi xi rhandzaka swinene eka ndhavuko wa Vatsongo i tatana Thomas Chauke na Hasani na Shinyori xa vona. Papa lava va dyondzise vanhu vutomi hi ndlela yo hlamarisa tinsimu ta vona ti na vudyondzisi a xikarhi vanhu vo tala lava landzelelaka tinsimu ta vona va hanya hi ndlela yo hlonipha swinene hi yona mhaka ndzi tsakela vuyimbeleri bya vona.

Tiyindlu ta ndhavuko wa Xitsonga i tiyindlu leti nga ta rhandzavula leti fuleriweke hi byasi nakona laha hansi ti sindziwile hi vulongo. Ina, ndzi nga tshama eka tona hikuva i tiyindlu leti ndzi kuleke eka tona.

Ntirho wa vavasati emindyangwini ndzi ta hlamusela hi hina matsonga i ku pfuka nampundzu munhu a kukula rivala a veka mati la ya ku chelela va va vingi va yena ni nuna wa yena ya ku hlamba a sweka mukapu a nyika vandyangu wa yena a va swekela swakudya swa nanhlikani and a kota ku ku ku ku basisa na le ndlwini ku sindza na ku ya landza vulongo bya sindza rivala na ku ya etihunyini.